Ithonya ezindleleni esigqoka ngayo, ngokuba abantu abaningi kulamalanga babheka o-social media babukela no-DSTV, babheke nezinhlelo ezifana nezinhlelo zo-Kim Kardashian. Lezi zinhlelo ziyabenza abantu ukuthi bafune ukufana nabantu abaphesheya, futhi kuyenzakala nokuthi kuma-social media kufana naku-Facebook bayenzeka ukuthi baheheke ukuthi baphume kuma feshini wesintu saseAfrika bafuna ukufana kakhulu namafeshini wabantu baseMelika.

Abazali bami bangithathela kanjani isinqumo esifana nalesi, ngoba le sinqumo lesi sizongi-affect-a impilo yami yonke. Kubalulekile ukuthi ngimazi kangcono umuntu engizomshada. Kubalulekile nokuthi ngazi ukuthi mina naloyo muntu siyafanelana, ande ngazi ukuthi ngumuntu onjani.

Ubuhlalu bubalulekile futhi benza ukuthi indabuko yethu ibe nesithunzi. Into engingayenza ukuthi imvunulo yethu yesintu ibe nesigqi, ngingenza ukuthi ihlanganiswe nempahla yesimanjemanje, futhi ihambelana namakhalazi, nemfeshini esiyisebenziswayo ngesimanje manje. Ngokuba imvunulo yethu ibalulekile, ende kumele ukuthi singayikhohlwa, kungaba kalula futhi ukuthi siyihlanganise nemfeshini yesimanje manje, ukuthi kuzomele ukuthi sihlale siyigqokile, kungabi yinto esiyigqoka uma kwiyi-Heritage Day kuphela, kodwa kube yinto egqokwa mihla namalanga.

Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke amalungu omndeni nabangani bami abafikile namhlanje ukuzohlanganyela kwamasiko nokuhlonishwa kwesibongo sami. Lokhu kungenza ngizizwe nguwumuntu obalulekile kakhulu. Ngithi ngiyabonga kini nonke makhosi wakwaZulu, ngiyabonga kini nonke makhosi wakwaMntambo, oNtethende, oNhlangothi, ngokuthi nihlangane namhlanje sizobhiyoza usuku olukhulu kangaka, nibahle, ngiyanibona nivunulile, nigqokile, nibahle, ngithi phambili ngamasiko phambili, phambili ngokuvula phambili, phambili Zulu phambili, ngithi futhi umuntu ngumuntu ngabantu, ngithi ngingaba yini ngaphandle ngokusekwa kwenu, bayede.